Lefapha la boitekanelo le puso di ka thusa bagodi ka go ba tlhokomela kwa gae. Bonno jo bo sa turing, ditirelo tsa dipalangwa le go bona melemo e e sa foleng. Mafelo a ditirelo a baagi a na leng le ditiro tsa boitlosobodutu le tsa thuto a ka rotloetsa go tsofala ka matlhagatlhaga.

Ke bona go le botoka gape ke bona go se botoka go ya ka diemo tse fapafapaneng. Ka gonne go na le bagodi ba bangwe ba lelapa ga ba dule le bona ka nako tsotlhe. Mme fa go le jalo ba ka yo nna dintlong tsa batlhokomedi, gape go na le ba bangwe ba bagodi ba le goreng ba na le batho ba ba tlhokomelang ka malapeng a bone. Ka jalo bona ba ka nne ba dula ka gae ba tlhokomela ke batho ba lelapa.

Mo ditsong tsa go kopanya batho jaaka tsa kwa Asia, botlhaba kgotsa Aforika. Go nna le lelapa go nna le poifogodimo ya bana go dira gore go nne le ditsholofelo tse di nonofileng tsa gore bana ba ba godileng ba tlhokomele batsadi ba bone. Mme seno se dira gore batlhokomedi ba nne le tshegetso e ntsi. Mme gape se nne le kgatelelo e kgolo mo batlhokomeding le go tlhoka maitseo go go amaneng le magae a tlhokomelo. Tse gantsi di bonwang e le letshwao la go tlogela lelapa.

Ditlwaelo le mekgwa ya setso di bopa maikutlo a go tsofala ka go gatelela dikgopolo. Di rotloetsa tlotlo le tlameho mo batsofeng mo ditsong tsa botlhaba. Fa di bapisiwa le go tlhoma mogopolo mo bašweng mo ditsong tsa baphirima tse di ka dirang gore motho a nne le dingwaga di le dintsi le go kgapelwa thoko.

Lelapa le baagi di tlamela batho ba ba godileng ka tshegetso ya maikutlo. Ditirelo tsa tlhokomelo jaaka thuso ka ditiro tsa letsatsi le letsatsi le thuso ya matlole, ka selekanyo sa go nna le seabe seno se farologana thata go ralala ditso.

Baagi ba ba godileng mo setšhabeng sa me ba kgona go bona ditirelo tse di farologaneng. Go akaretsa tlhokomelo ya kwa gae dipalangwa, tshegetso ya tlhaloganyo le loago le thuso ya dijo.

Ke mafelo a le mantsi a o ke a itseng a tlhokomelang bagodi. Matlo a bagodi a naya batho ba ba tlhokang thuso e e botlhokwa, tlhokomelo ya kalafi le ya botho di ura tsotlhe. Go akaretsa ditirelo tse di jaaka go laola melemo go tlhapa, go apara le kalafi mmogo le dijo le marobalo. Ditirelo di tlamelwa ke baoki ba ba nang le bokgoni le badiri ba ba tlhokomelang balwetsi.

Tsamaiso ya tlhokomelo ya batsofe e e tshegeditsweng ke puso. Bogologolo mo Aforika Borwa go lebane le dikgwetlho tse di botlhokwa tse di akaretsang matlole a a sa lekaneng a puso, le go ikaega go feta selekanyo ka malapa. Mme seno se isa kwa phatleng mo ditirelong le mo tshegetsong ya baagi ba ba godileng.

Penšene ya batsofe e tokafatsa lotseno lo tshireletsego ya dijo. Kwa bofelong go oketsa bokgoni jwa go ntsha dikuno jwa batho le malapa. Ka gonne batsofe ba le bantsi ga ba sana bokgoni.

O tshwanetse go nna moagi wa Aforika Borwa moagi e le ruri kgotsa motshabi yo o na le dingwaga di le sixty kgotsa go feta, o nna mo nageng le go falola teko ya bokgoni e e lekanyeditseng lotseno la gago lwa ngwaga le dithoto. O tlhoka go romela tokomane ya ID le bosupi jwa lotseno la gago le dithoto mmogo le tsa molekane wa gago fa o nyetswe. Kwa setheong sa tshireletso ya loago la Aforika Borwa.

Penšene ya batsofe e ama morwalo wa madi mo malapeng ka go amoga boima ba go tlhoka madi mo lapeng. Ka gonne ba e dirisa go reka dijo le go tsamaisa yena motsofe oo gongwe le gongwe kwa tlhokang go ya kwa teng ka ona madi a penšene. Ba iphedisa ka yona ka metlha yotlhe.

Motho o simolola go amogela madi a penšene a le dingwaga di le masome a marataro mo nageng ya Aforika Borwa. Mme ke nagana gore seo ke ka ntlha ya gore motho fa a fitlhile dingwageng tseo ga a sa kgona go dira.

Ke akanya gore go ka ba botoka fa go ka ba le dinamelwa tsa mahala go ka isa batsofe ko dipetlele.

Ke akanya go ka ba botoka fa go ka ba le dinamelwa tsa mahala go ka lata batsofe go ba isa kwa sepetlele, kapa ba lefapha la kalafi ba ka tsamaya motse le motse go ka thusa batsofe ba ba palelwang go fitlha kwa sepetlele.

Mo ke dulang teng go na le sekgala se segolo thata sa ho ka thola pholo le ditirelo tsa bona ga di bonagale ka potlako. Ka gonne fa o leletsa ba boa mo go wena morago ga nako e telele.

Go botlhokwa thata gore ditleliniki tse di tsamayang ka puso di fitlhele kwa mekhukhung. Ka gonne batho ba le ba bantsi ba dulang ka mekhukhung ga ba kgone go fitlhela ditleliniki. Ka gonne ditleliniki di le dintsi di kgole le batho.

Malwetsi ka ho fapana fapana ga ona o ka bona kalafi ya ona kwa ditleliniking. Sekao bolwetsi jwa pelo, bolwetsi jwa madi a magolo le kankere, mokhutlwane le a mangwe. Kalafi ya ona e teng kwa ditleliniking tsotlhe.

Go ya ka nna ke akanya gore ditleliniki tsa kwa magaeng di dinnye. Ka gonne le palo ya badudi ba teng ba bannye. Mme gape di kgakala ka gonne ba batla go akaretsa batho botlhe ba dulang motseng oo. Mme ditleliniki fa ha di le kgakala le baagi, baagi ba teng ba amega ka gore ga go botoka go fitlha ko ditleliniking tseo ga motho a lwala.

Balwetsi ga ba amege sentle fa go sena melemo kwa ditleliniking. Ka gonne malwetse a mantsi a batla gore motho a nwe melemo ya gagwe letsatsi le le tsatsi. Mme balwetsi ba tshwanetse go dira gore ba netefatse gore ba fitlhela melemo eo ka go ithekela yona ka madi a bone.

Batho ba le bantsi ba boifa go ya kwa ditliliniking fa ba lwala thata. Ka gonne ba tshaba go atlholwa le go omanniwa ke manese.

Mme molao wa ko ditleliniking o re motho yo a fitlhileng pele ke ena ya tla fitlhelang thuso pele. Ka gonne o tsere matsapa a go fitlha pele. Mme fela fa go na le motho yo a lwalang thata ke ena a tla fitlhelang thuso pele.